I-Credit card, ngokwami iyasiza kakhulu ezimeni ezingalindelekile njengokwenzeka ukuthi mhlawumbe udinga imali ngokuphuthuma, uyakwazi ukuthi uye ezindaweni ezibolekisa imali, lapho bayakuthatha ngokushesha ngenxa yokuthi unayo i-credit card. Kuphinde futhi ukwazi ukuthi uyisebenzise uma unezimo ey'phuthumayo, uzokwazi ukuthi usheshe uthole imali kuzona lezo zimo ey'phuthumayo. Iyasiza kakhulu, akuyona ukuthi uyixhaphaze, uyisebenzise isinoma ikanjani. Eyokuthi ihlale endaweni ephephile, ulindele izimo ezizoyidinga ngaleso sikhathi.

Kumele uqale uzibuze ukuthi yini abayidingayo ngesikhathi ufuna ukufaka isicelo sokuboleka imali ebhenki, ebhange. Uphinde uzibuze ukuthi bafuna umuntu okanjani. Uphinde uzibuze umbuzo wokuthi, noma ucabanga ukuthi bakunikeza isikhathi esingakanani ukuthi uyikhokhe leyo mali osuke uyithathile. Ufuna ukuthatha imali engakanani? Uzokwazi yini ukuthi kushaya iskhathi abakunike sona, usuyikhokhile leyo mali? Umholo wakho ngabe ukwanelisa ngaleyo ndlela ukuthi kushaya lesi sikhathi abasibekile, usukhokhile waqeda, ukuze ungayidicilele igama lakho phansi.

Izinto ekungamele ngiy'cabanga eyisemqoka uma ngithathe umshwalense omfishane ukuthi, ngabe indlela engizokhokha ngayo liyanganelisa yini? Ngabe izinto abanazo ziyanganelisa yini? Izokwazi yini ukuthi zanelise izidingo zami enginazo mase ngiyabuka ukuthi isikhathi abasithathayo uma sengicela ukuthi lo mshwalense ungisebenzele, ngabe ngiyaneliseka yini? So, ngabe zonke izinto nje engiyidingayo njengo kuthi kuvikeleke umndeni wami, ukuvikeleka kwempahla yami, ukuvikeleka kwezimoto, izinto ey'kanjalo bayazifaka yini kumshwalense wabo? Yizona izinto-ke ezibalulekile.